Ndingamcebisa ukuba angabi sasifaka eso sicelo sekhadi lekhredithi kuba ikhadi lekhredithi lenze ucinge uba unemali ungenayo uphele sowuntyumpantyumpeka ematyaleni angenasidingo. Ngoko ayibobulumko ukuba ubenalo elo khadi, umntu makathenge izinto anemali yokuzithenga. Ukuba awunayo imali yokuzithenga, loo nto ithetha ukuba awunamali kodwa ikhadi lekhredithi liza kwenza ucinge ukuba unayo imali. Ngoko ndingamcebisa ukuba angayiqali kwakuyiqala into esenokumfaka engxakini.

Abanye bathenga ngalo iimoto, izindlu, iimpahla baya nangalo kwamanye amazwe bezikhuphile neentsapho zabo, kanti abanye bangena kwiivenkile zokutya basebenzise lona ukuze bathenge ngalo.

Ndibuhlungu, akukho mnandi kodwa ndiyazixelela into yokokuba inoba ndisinde engxakini yokuzifaka nokutyumpantyumpeka ematyaleni. Inoba le nto yenzekileyo izawundinceda phaa phambili ukuze ndingazibhaqi sendibhatala into eninzi ebendingenamali yokuyithenga qha bendizawusebenzisa le credit card, ngoku ndincedekile.

Kuzawufuneka i-ID yam neleta okanye incwadi eqinisekisayo ukuba ndihlala phi, i-proof of residence ukutsho.

Inceda ukuba ube nayo indawo apho xa uphangela umqeshi afake khona imali yakho. Iphinde incede ukuba ube nendawo apho kuhlala khona imali ukuze xa ufuna ukuyisebenzisa uyisebenzise khuselekileyo kunoba uphathe imali engamaphepha epokothweni, ukwazi ukuba xa uthenga evenkileni uthenge ngalo kunoba uthenge ngemali eliphepha.

Ewe, yinto elungileyo leyo yokuba uvelise ubungqina bedilesi xa ufuna ukuvula iakhawunti ukuze ibhanka ikwazi ukuba iyazi ukuba ufumaneka phi, ingathi kanti unguvukengceni njee wotsotsi.

Ngaloo mzuzu uye uzive unexhala usoyika futhi ungazi nokuba mawuthini.

Kanye ngelo xesha uthatha ifowuni yakho ungene kwi-app yale bhanka, emveni koko ucofe u-stop card. Ukuba ngaba awunayo i-app kukho iinombolo zefowuni zebhanka ezincanyathiselwe kwalapha kule ATM, uthatha ezo nombolo ufowune ucele balivale ikhadi lakho. Emveni koko uya ebhankini phakathi ukuze uvule ikhadi elitsha.

Ndingamcebisa ukuba aqiniseke ukuba unazo zonke iimpepha eziza kufuneka ebhankini njenge-ID yakhe nephepha eliqinisekisayo ukuba uhlala phi.

Kuloo meko icebo kukuwajikisa loo manzi.

Ndingajonga ukuba kwi-app yam ngubani lo otsala le mali okanye itsalwa iyaphi le mali, ndingajonga phaa kwi-app. Kodwa ukuba andinayo ndingazincama ndiye ebhankini ndiyobuza ukuba kwenzeka ntoni, yintoni le nto itsala imali yam.

Ndikhetha ukubhatala ngekhadi kuba lona likhuselekile. Xa ndiphethe lona andoyiki ukuba ootsotsi baza kundikhuthuza.

Ndizithembile zona iibhanki ngaphandle nje kwemali abayitsalayo inyanga nenyanga yesigcinabhanka kodwa ndiyithembile. Ngoko ndingamcebisa utatomkhulu ukuba makase imali yakhe ebhankini ngoba ukuba uyigcina ekhaya, uzifaka engxakini yokuba ootsotsi bangene bayithathe loo mali.

Tatomkhulu, kaloku imali yakho xa uyigcina ebhankini ikhuselekile awuzuphila ngoloyiko lokuba kuzawungena ootsotsi bathathe imali yakho naxa ungekho woyike ukubana izawushiyeka nabani imali yakho, xa uyigcina isebhankini uye uqiniseke ukuba ikhuselekile. Kwakhona kukho nezinye iingenelo zokugcinisa imali yakho ebhankini kuba bayakunika imadlana qho ngenyanga ngokuba uyivulile le akhawunti wagcinisa imali phaya.